Lerato la ka ke utlwa menyenyetsi ya hore ditifiso tsa karete ya ho reka ka sekoloto di tlo nyoloha jara e tlang, mme ke ne ke nahana hore ke taba e re tlamehang ho buisana ka yona hore na re tlo etsa jwang hobane ha ke ya ke sheba ha ra tlameha ho e nka hanyenyane taba ena hobane ditefiso tse tsa bona, hore na tlabe ba ekeditse ka hanyenyane kapa haholonyana. Empa ditefiso tse etsahalang kgwedi le kgwedi di qetella ebile tse hodimo haholo. Nna ne ke nahana hore re lokela hore re ke re shebe hore na ha hona karete e nngwe moo re ka e tholang teng na. Kapa re lekole mabaka a rona, re bone hore na santsane re e hloka karate ena nna ke bona eka ha re sa hloka re reke ka sekoloto lerato la ka akere re reke re sebedise tjhelete e teng ka tlung.

Ke ne ke founetse insurance eo ke e kenetseng ya thepa ya ka tlung mme itse ha ntse ke buwa le bona ba ile ba re ho na insurance eo ke e nkileng ha e kenyeletse tshenyehelo tsa climate kapa yona weather-a ho sitana le hore haebe nka senyehelwa ka baka la pula kapa tsona dikgohola, ba ke ke ba kgona hore ba lefelle tshenyehelo ya ka.

Kgotsong le kae, re teng ke rekile moya mona ka mohala ka letsatsi la labobedi la twenty four Phupjane, ka nako ya ka hora ya leshome le motso o mong hoseng, empa ho fihlela ha jwale ha ho letho le keneng founung ya ka. Nomoro ya ka ya mohala ke yona ena e ke founeng ka yona. Moya o rekile nna mme ke na le bopaki ba transito ho kenyeletsa le SMS. Nka le sendela sona screenshot. Ke kopa hore le leke ho sheba hore na ho ka ba le bothata kae hobane ke hloka moya ona hang hang, mme ha ke ya lokela ho lahlehelwa ke tjhelete ya ka, ke kopa hore le nthuse kapa le ntlafaletso moya kapa le buise tjhelete ya ka tswetswe, ka kopo ke nna ntate Siphiwe wa ha Mokgothu.

Mme Masibanyoni Muvhango watseba ke motho wa pelo e ntle, ya nang le botho, ya nang le pelo ya ho thusa batho ba bang. Empa seo ke sa se rateng ke ha motho eka o batla ho palama hlooho kapa hona ho nyatsa mme ne ke kopa o mpatale akere ka hobane o le motho a moholo, wa tseba hore ha o sa kgone ho patala, o sa kgona ho kopanya tjhelete ya ka, o ka tla ho nna ra tlo buisana ka yona eseng o be o se o thola o nyamela feela jwalo ka tjhelete ya ka. Mme wa ka ke tla o fa matsatsi a mararo mme kantle ho moo ke tla lokela hore ke nke e ngwe ya thepa ya hao ka mona e le yona hore ke e tshware ho fitlhela o busa tjhelete ya ka.

Moholwane ke ya bona jwalo o kopane le monna mateneng ka baka la mathata ao o tobaneng le ona a hore ha o kgone hore o ka bokalletsa tjhelete e lekaneng ho romella moradinyana wa hao Maswetsa sekolong. Ha hona le ntho ka mona e bitswang ka hore ke student loan. Student Loan e etseditswe batho hee ba haellwang ke ditjhelete tsa ho romella bana sekolong mme ba kgona ho o fa tjhelete eo oe hlokang hang hang hore o ka patala ditjeho tsa sekolo wena o tlatla o e patala ha mmamorao, empa o lokela ho tseba hore e na le interest fee ka hodimo ho na le tjheletenyana e itseng ka hodimo eo o ka e patalang e le interest.